Ukusekela abazali abasekhulile, abangahlali nezingane zabo kungafinyelelwa ngocingo noma ngezincingo zevidiyo. Ngokucasha ukunakekelwa kwasekhaya noma ukusizwa. Ukuhlela izinto zokuhamba eziya ezikhathini zokwelapha ngokunikeza usizo lwezemali, ukwengezwa, ukuxhumana nezinsiza zasendaweni kanye nokhuthaza nokuxhumana nabantu kungasiza ukulwa nesizungu futhi kuqinisekise inhlalakahle yabo. Ubuchwepheshe njengezinkumbuzo zemithi, bungaphinda buthuthukise ukuphepha kwabo kanye nezinga lempilo.

Njengesicimamlilo esisabela emlilweni omkhulu wesakhiwo sezethengiselwano, izinselelo zazihlanganisa ukusabalala komlilo okusheshayo. Ukufinyelela okulinganiselwe kuma-hydrates, kanye nezinsiza zokuxhumananisa, ithimba lethu likuncobe loku ngokuhlola isimo ngokushesha. Lakubeka phambili ukucisha umlilo ngokusebenzisana ukuze lenze ukuhlasela okuhlanganisiwe kahle emlilweni. Ukusebenzisana okusebenzayo kanye nokuhlela kwamasu bekubalulekile ekunqandeni umlilo.

Imfundo yosizo lokuqala eyisisekelo ingalungiselelwa abafundi abahlukahlukene ngokuhlanganisa izinsiza esibukwayo, ukuzijwayeza kanye nezinto ezisetshenziswa ngezilimi eziningi, kanye nokunikeza izinketho zokufunda ezigucugucukayo, njengezimfundo ze-inthanethi noma ukuceceshwa komuntu mathupha. Ngokwenza okucukethwe kuhambisane namacembu athile eminyaka yobudala noma amakhono ngokusebenzisa izibonelo ezizwelayo ngokwesiko. Othisha bangacinisekisa ukuthi abafuni abavela ezizindeni ezihlukahlukene bangafunda ngempumelelo futhi basebenzise amakhono osize lokucala.

Imigwaco emincane yale mijondolo kanye nezindlu eziminyene, zivimbela ukungena kwamaloli ezicishamlilo, kwandise ingozi yokusabalala komlilo. Futhi kwanciphithisa nesikhathi sokuphendula. Kwadingeka sixhumanise ngokucophelele futhi sihlele ukulwa nomlilo ngenkathi sivikela izakhiwo eziseduze.

Njengomphathi wesikhungo sezocingo eziphuthumayo ngesikhathi sokuncamuka kukagesi ukuqinisekisa ukuthi ukusebenza okuqhubekayo kwakuyinto ehamba phambili. Ngokushesha sashintshela emithonjeni yamandla eyisiphele futhi sasebenzisa namathimba e-IT ukuze sigcine ukusebenza kwe-system. Ukuphatha ukuphepha kwabasebenzi kanye nokuxhumana ngempumelelo nabafunayo nakho bekubalulekile. Kudinga ukuhlela amasu kanye nokuxazulula izinkinga ngokushesha ukuze kucishe ukuphazamiseka nokugcina izinsiza ezibalulekile.

Ukusebenza kwamaphayiphi omlilo kuncike ezicini ezifana nempahla yephayipi eliqinile. Umfutho wamanzi owanele, imibhobo eklanywe kahle. Ububanzi obufanelene bephayiphi nobude. Ukulahlekelwa, ukungqubuzana okuncisishiwe kanye nokunikezwa kwamanzi okuthembekile, konke loku ngokuhlanganyela kunomthelela empumelelweni yokucisha umlilo.

Ngingamphendula ngendlela elandelayo. Sawubona, ngikubonile okuthunyelwe owabelana ngakho mayelana nesithombe esikuthathayo se-COVID-19. Ngiyakungabaza kancane, izimangalo ezenziwe kuyo. Ingabe uye waluhlola ulwazi noma ukhulume nochwepheshe bezempilo ngakho? Ngingathanda ukucoca ngakho futhi sibheke imithombo ethembekile ndawonye. Le ndlela ivumela ukuthi ngiveze engikukhuthazayo ngenkathi ngikhathaza ukucabanga okujulile kanye nokuhlola ulwazi oluthembekile.

Izimo zomgwaco ezifana nokuminyana nokwakhwa zandisa ingozi yokushayisana ngenca yezinto ezifana nokuncipha kwamabanga okuma. Izindawo ezingalingani, imfucumfucu kanye nokuziphatha komshayeli okhungathekile. Ukungalungiswa kahle komgwaco kanye nezimpawu ezinganele nakho kunomthelelo ezingozini.

Ukukhuthaza amalunga eqembu ukuthi abelane ngolwazi lwabo, bakhe indawo ephephile, babonise uzwelo futhi bacinisekise isibindi sabo. Ngingabuza imibuzo evulekile futhi ngimeme abanye ukuthi babelane. Bakhuthazane ukuxhumana, ukweseka, nethemba phakathi kwecembu.

Ukuhlola imfundo eyisisekelo losizo lokucala kuhilela ukuhlola ukugcinwa kolwazi, amakhono, ukusebenzisana, ukuzethemba, kanye nemiphumela kanye nokuxoxa impendulo yabahlanganyeli ukuze kucingisiswe uhlelo nokuthuthukisa ukulungela kwabafundi.

Izikole zikhuthaza ukufunda ngezempilo kanye nemfundo yosizo lokucala nezindlela ezahlukene. Ukuphumelela kuhlolwa ngokuhlolwa kolwazi ukuhlolwa kwamakhono, impendulo nama-matric-i afana namazinga okubambiqhaza kanye nokuphendula kwesigameko. Loku kwazisa ukucolisisa kohlelo futhi kunikeza abafundi amandla ngamakhono abalulekile.

Abafundi bathola amakhono anjengomthwalo wemfanelo. Ukuqwashisa, nokudla okunempilo, ukusebenzisana kanye nokuxazulula izinkinga nokuzikhulisela ukudla kwabo. Baphinde bathuthukise amakhono ezolimo, ukubekezela, nokuconda, nokusimama.

Ukumisa imithi exhunyiwe ukuze kuthole amakhambi angacinikekisiwe, kungaholela emiphumeleleni emibi yezempilo, kuhlanganise nezimo eziya ziba zimbi, izinkinga ngisho nokufa. Ukubonisana nochwepheshe bezempilo abaceceshiwe kubalulekile.